Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di oketsa bofutsana ka gonne batlhokatiro ba thibelwa go batla tiro, go ithuta le go tsena mo kgwebong e e dirang ka inthanete.

Nna ke dirisa data ya Vodacom gomme yona ke e reka ka makgolo a le mararo. E nna sebaka se se kana ka kgwedi ebile e dira mo inthaneteng e yotlhe ga e tlhophe gore e tsena kae le kae. Gomme yona ke e ratela gore e nna sebaka ga e fele mo gare ga kgwedi ebile e dira sentle. Ebile ke bona madi ao ke a duelang a se mantsi tota.

Ke ne ke rekile data ya tlhwatlhwa e e ko tlase gomme yona ke kgonne go e dirisa kgwedi ka moka. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela gore ke ya tlhwatlhwa e fe, e rekiwa ka bokae le gore e nna sebaka se se kanang-kang.

Ke data ya di-gig di le sometlhano. Ke bona e le yona e le goreng nka kgona go e dirisa kgwedi yotlhe. Nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

five G e kaya kgokaganyo e e kwa godimo mo go diriseng data. Ga e diege, go tsenya didirisiwa tse dintsi ka nako e le nngwe, go tsenya mekgwa e mešwa ya kgwebo le dithuto. five G e tla dira gore re kgone go dirisa tshedimosetso ya mogala ka lebelo le legolo, ka botswerere le ka mekgwa e mešwa. E tla bula maemo a kgwebo le dithuto tse dišwa, mme e tlise botshelo jo bo kgokaganeng thata ka inthanet.

Data ga e tsene jaaka madi kgotsa pampiri. E tsenywa mo system ya network mme e amanngwa le sim card sa gago. Fa e sena go tsena, o ka e dirisa go tsena mo inthanet go dira sengwe le sengwe seo o batlang go se dira.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako nka utlwa botlhoko e le tota ka gonne data re e reka ka madi a le mantsi. Nka dira gore ke netefatse gore ke e dirisa ka tsela e e siameng gore e kgone go nna nako e telele.

Ke rata go reka mowa ka gonne ke kgona go itlhopela gore ke reka data ya tlhwatlhwa e feng, ebile go na le ditsela di le dintsi tseo nka e dirisang ka teng. Ebile e boloka madi ka gonne go na le ditlhwatlhwa tse dintsi go gaisa fa o reka data kwa lebenkeleng.

O dirisa data sharing, o tlhoma nomoro ya yo o mo romelang data, o tlhoma palo ya data eo o batlang go e romela, wa netefatsa e be o tsenya nomoro ya sephiri. Ke ka moo motho yo o mo romelang data a tlo kgonang go e fitlhelela.

Mo isagong data e tla nna bonolo go e fitlhelela, e tsamaye ka lebelo, e dirisiwe mo botshelong botlhe mme gape e tlhoke tshireletso e e maatla. Ditlhwatlhwa tse di kwa tlase di tlisa menyetla le kgolaganyo mo maphelong a batho.

Ee, e siame ka gonne e tlo thusa baithuti gore ba kgone go ithuta dilo di le dintsi ka nako e le nngwe ka gonne megala e ya botlhajana e na le ditsela tse dintsi tse di nang le thuto ka mo gare.

E thusa barutabana, e thusa baithuti, e oketsa phitlhelelo ya thuto. E dira gore thuto e nne bonolo e itekanetse, e pharaletse gape e akaretsa batho botlhe.

E tlhabolotse puisano, thuto, kalafi, dipalangwa, boitlosobodutu, kgwebo le botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Gomme tiriso ya dilwana tse, e dirile gore matshelo a rona a nne bonolo ebile re kgone go ithuta ka dilo di le dintsi.